Go ya ka setso sa me sa Setswana baTswana rona re batho bangwe ba tshwanetse ba apare diope le makgabe banna ba apara diope fela le setlhako sa ramphetšhane basadi ba iponela makgabe.

Go ya ka nna meaparo ya setso e botlhokwa thata e bile batho ba tshwanetse ba atise go e apara fa go na le meletlo e rileng go tla tlotlomatsa setso sa gago gore setso sa gago ke sefe ko di conference-ng jalo le jalo.

Moaparo o siameng e bile o siametse basadi ke wa Setswana wa makgabe jalo le jalo ke o ne o siameng thata for basadi.

Go ne go ntse jalo tota gore ba feleletsa ba ntsha nama ba feleletsa ba ntsha matsele mme ga se se se siametseng se setšhaba gore go ba ntshe matsele ka gonne bana ba feta ba kopa ba ba dira dilo tseo mo bokamosong, jaanong le bone ke setso tota ba gaetsho tshwanetse re se tlhompe gore ke setso sa bone, ba ka se latlhe setso sa bone jaanong batho ba tshwanetse ba e le tlhoko gore ke setso ba tlhompe setso sa bone jalo le jalo.

Go ya ka moaparo wa go bona fela fa motho e le moZulu kgotsa e le mo moXhoza kgotsa e le moTswana le le go akaretsa dijo tse dingwe go ba farologana thata ka moaparo ba bangwe ba apara bo matlalo jalo le jalo, ba bangwe ba apara tsone bo di ope tse di dirilweng ka matlalo ba bangwe ba apara ba rwala mo tlhogong ba bangwe ba rwala bo ramphetšhane ba bangwe ba tsamaya ka loto fela jalo le jalo ke dipharologano.

Go ya ka setso mosadi o nyetsweng tshwanetse gore ka nako tsotlhe a dule a apere a seke a ba a tlhagisa nama epe ka gonne yanong ke motsadi kgotsa gone ke mosadi gareng ga basadi se dira gore apare sentle a seke a ba ntsha nama apare a cover-e mmele wa gagwe a seka ntsha a se ke apare dutse di khutshane ka nako tsotlhe apare dilo tse di telele gore nne sekai se sentle mo baneng.

Go le gantsi di diaparo tsa Setswana di dirwa ka letlalo tota di dirwa ka letlalo la diphologolo ba tsa letlalo ba le suga ba le suga ba ba dira di diaparo tsa Setswana bo makgabe bo di ope bo ditlhako tsa ramphetšhane.

Go le gantsi tota mo ditsong kamano ke gore go le gantsi ba basadi ba apara dikete tota ke re a makgabe a makhutswane, sone se se amang dijo ka go farologana go le gantsi.

Go ya ka go ka setso le fashion-e ya gompieno ditso di farologane thata ka gonne fashion-e ya gompieno e ntsha nama thata e bile ga ba tlotle le setso sa rona, ga ba tlotle setso ba apara fela bantsha nama thata mo fashion-eng go na le jaaka ko setsong.

Ditso di tlhotlhoeletsa basadi ka meaparo e rileng mo bogologolong mo setsong go go ntshiwa nama thata mme ke lemoga gore se o se tlhotlheleditse basadi gore le mo segompienong mo di fashion-ing tsa bone ba feleletse ba ntsha nama, mme seo ga se supe setso thata ka gonne ba ntsha nama go feta jaaka e ne e ntshiwa mo setsong, mme tota setso ke ka gore ka nako ya setso go ne go se na dikhai tse di rileng tse di ka thibang nama tota.

Go le gantsi gompieno jaanong mmala ga o tlhole o ke gore batho ba apara mmala mengwe le mengwe ga gona pharologano thata, mme tota ka pono ya ka monna ga a tshwanela go apara mebala e rileng jalo jalo, go akaretsa mmala e galefile thata monna ga a tshwanela go e apara go ya ka nna tota.

Ditiragalo tsa hisetori diphetogo tsa loago di tlile go ama basadi ka gore ba tlile go ntsha nama nako le nako, jaanong go na le banna ba ba di sa siamang ba e leng gore fa ba bona nama ba feleletsa ba betelela basadi tota seo se ka ama basadi mo bokamosong.